A ni tlangi mitlangu ka internet kambe loko ku ri ku ri a ku ri a ni yi tlanga mitlangu ka inthanete a ni ta tsakela a ni ta tsakela ku tlanga ni ri nexe ku nga ri ku tlanga na munhu un'wana hikuva ni ni munhu wo ka a nga lavi ku hlangana na vanhu vo vo ka ni nga va tiveki se a ni a ndzi ta tsakela ku tlanga ni ri nexe ku nga ri na munhu un'wana.

Maendlelo lama a ya kahle ku ya hi mavonelo ya mina hikuva ni vana va hetelela va va ri vanhu lava nga va nga twisiseki swilo swo tala va heleketa va ri vanhu lava vo ka va nga kotiki ku vulavula na vanhu van'wana vo ka va nga kotiki ku aka na vuxaka hi ku vanhu va tshama va ti gogerini nakona va tshama va ri voxe mikarhi yo tala. Se vana va fanele va ya va ya ku huheni va twanana na vana van'wani va tsakelana na vana van'wana hikuva swi kahle eka vona tanihi vanhu lava kulaka leswaku va beriwa hi moya va ya handle va ya ku huheni va hlangana na vanhu na vana van'wana nakona va va aka vuxaka na vana van'wana.

Ni nga tsakela mitlangu ya le handle hikuva ni vadokodela va swi va va swi dyondzerile swilo leswi nakona loko ku ri ku ri vona va ri swa kahle i mitlangu ya le handle swi endla leswaku miehleketo ya hina yi hleketa hi ndlela yin'wani nakona swi endla leswaku hi tsaka ni nga tsakela mitlangu ya le handle leswaku na mina ni beriwa hi moya nakona ni ni tsaka ndzi kota leswaku loko ndzi tlhelela ntirhweni ni tlhelela ku ku ya endla swilo leswi swa nkoka leswi ndzi lavaka ku swi endla ni kota ku swi endla se ni ri se ni tsakile ni ri munhu loyi a nga a a nga hola hikuva mitlangu ya inthanete yi endla leswaku i miehleketo yi tala yi tala swinene u sala u karhele u nga ha koti ku vona u u nga tsakanga na kona.

A ku na mitlangu ya inthanete leyi ni nga yi bumabumelaka eka mufana wa malembe ma khume kambe ku nga va mitlangu kumbexana leyi yi nga le yo ka yi nga ri yi nga hlanganaka na inthanete leyi u kotaka ku yi tlanga na loko u nga ri ku tirhiseni ka inthanete hikuva ni internet i na makhombo yo tala eka vana naswona vana vo va na malembe makhume va fanele ku tlanga mitlangu leyi yi dyondzisaka kambe mitlangu leyi yi nga hlanganangi na inthanete leswaku va kota ku tshama va nga ri a khombyeni hikuva vana va va ekhombyeni hi timhaka ta ti-internet.

Khombo ro tlanga mitlangu hi cellphone swi endla leswaku cellphone i yi nga ha vi na matimba nakona i yi hetelela yi onheka ku ya no ya.

Mitlangu yo aka eka vana mitlangu leyi kumaka leswaku yi va dyondzisa hi tinhlayo, yi va dyondzisa ku hlaya, yi va dyondzisa ku vulavula e ririmi ra le kaya na ririmi leri va dyondzaka hi rona exikolweni hi ndlela leyi va tsake va tsakelaka hi yona va karhi va va va karhi va va kombiwa swipopani kwalaya na swin'wana na swin'wana.

A ni munhu loyi a tlangaka mitlangu yo yo gembula se ni va ni nga yi tivisisi kahle mitlangu yo hambanahambana yo yo gembula hikuva i swilo leswi ni nga tolovelangiki ku swi endla nakona swilo leswi no ka ni nga swi endleki.

Ku na ntlangu wa khale luwa a wu hamba u va ka maphephahungu ko tala leswaku u hlanganisa marito a ya ku nyiketa nhlamuselo wena u nyiketa rito rin'we sweswi mitlangu yo fana na le yi kona lomu tifonini e manguva lawa se wa kota ku yi tlanga foyinini nawu hileswaku va ku nyiketa nhlamuselo nakona wena ka nhlamuselo yeleyo u nyika rito rin'we leri nga ta ringana ka ndhawu liya va nga ku vekela yona leswaku u i fanele i va ma marito mangani.

Eya swi endla leswaku i koka rinoko nakona yi tsakisa ku yi tlanga hikuva swi endla leswaku vana va nga langutisi swilo swo tala kumbexana leswi swi nga le ku vulavurisaneni kumbe yini ngopfungopfu loko ku ri ku ri i vana vo kula va ri voxe va tshamaka na vatswari ntsena swi endla leswaku va languta ntlangu wolowo va nga le ku tlangeni nakona swi endla leswaku va va.

Munhu u tilulamisela hi ku tsutsuma hikuva ni mitlangu leyi yi lava leswaku u u tsutsuma nakona u titiva leswaku u ta tsutsuma timinete ta ninety u nga u nga u karhi u nga teki u nga wisi nakona loko ku ri ku u ta va a karhi a tlanga e bolo ya mavoko swa antswa hikuva ni a yi na ku tsutsuma ko tala swi ya hileswaku wena u tlanga e eka eka position yihi mayelana na mitlangu leyi kambe swi lava u karhi u tilunghisa hikuva masiku hinkwawo u tiolola u tsutsuma leswaku u va u ringanerile hi siku ra ntlangu.

Xin'wana na xin'wana xi antswa loko u teka nkarhi wa wena u karhi u ringeta kumbe u karhi u xi dyondza se munhu a nga a nga endla leswaku a antswa kumbexana a a endla ku antswa eka nkarhi lowu taka eka mphikizano loko a teka nkarhi wa yena hi minkarhi hinkwayo a dyondza leswi a nga faneleke ku swi dyondza nakona a a practice-a hi minkarhi hinkwayo.

Ndzi nga ya ni ya langutisisa ntlangu luwa leswaku a wu ri njhani ku endleke yini ni endle yini nakona ni va kota ni va komba ti-record-o ta ntlangu lowuya leswaku ndzi kombisa leswaku a ni na nandzu nakona ndzi nga hlamula va swihaxamahungu ndzi va byela leswaku ni ta va komba leswaku a ni na nandzu munhu un'wana na un'wana a nga na nandzu ku fikelela nkarhi lowu va kotaka ku n'wi komba leswi a nga swi endla kumbe ku fikela nkarhi lowu va nga na leswi hi swi vitanaka proof.

Va fanele va va na leswi va nga swi tsala kumbexana ka pulatifomo yeleyo ya mitlangu leswi swi fanaka na kontiraka leswaku loko kumbexani u tirhisa ntlangu lowu hi ndlela yo biha leswi nga ta endleka hi wena i xilo xo karhi na xo karhi na xo karhi kumbexana u ta hakela mali yo karhi kumbexani u ta hlongoriwa so ku fanele ku va na na swipimelo leswi nga tsariwa ka pulatifomo yeleyo leswi swi nga ta kota ku ku fikela leswaku loko mitlangu yi tirhisiwe hi ndlela yo biha munhu loyi a nga yi tirhisa hi ndlela yo biha a susiwa kumbexana ka pulatifomo kumbe a pfariwa a nga koti ku ku yi tirhisa ku ringana nkarhi wo karhi.

Ku hundzula ntirho wa wena wo hungasa wu va bindzu loko u sungula u wu teka u wu endla leswaku wu va na nkoka a hi nge kumbexana u munhu wo rhandza ku hungasa hi ku hi ku sweka hi ku bhaka se wa sungula wa tiyimisela nakona u dyondza na tindlela tintshwa ka inthanete to to sweka kumbe to bhaka hi ndlela yeleyo wa swi kota ku hundzula ku hundzula ntirho wa wena wo hungasa wu kota ku va ku va bindzu leri ri humeleleke hi swilo swintsanana leswi u nga na swona hi nkarhi walowo.

Swi na nkoka ku thola vanhu leswaku u kota ku endla leswaku bindzu na ntirho lowu u wu tirhaka hi nkarhi hinkwawo a ku na lexi xi xi kavanyetaka xin'wana a hi nge kumbexana u pfule bindzu ro ro sweka u lava vanhu lava va kotaka ku sweka leswaku va ta va ta sweka ka bindzu ra wena va xavisa loko ku ri loko wena u nga ri kona u ye kwihi u ye entirhweni kumbe u endla bindzu leri ri tirhaka ntsena hi masiku lama wena u nga kona a hi nge u kona hi mugqivela na sonto swi ta endla leswaku hi mugqivela na sonta u tirha ka bindzu ra wena a xikarhi ka vhiki u tirha ka ntirho lowu u wu tirhaka hi minkarhi hinkwayo leswi swi ta endla leswaku ku nga vi na lexi kavanyetaka xin'wani.

Makhombo lama vanhu va nga hlanganaka na wona hi ku tlanga mitlangu ka inthanete hileswaku mitlangu yin'wani yi lava leswaku u yi hakelela emahlweni ka ku va u tlanga nakona sweswo swi endla leswaku timhaka kumbe vuxokoxoko lebyi byi nga le ka khadi ra wena byi hetelela byi tiviwa na hi vanhu van'wana vo ka va nga fanelangi ku byi tiva va hetelela kumbexana va se va ku yivela mali ya wena kumbe va xava hi khadi ra wena leri u nga ri tirhisa eka ku tsarisa kumbe ka ku hakelela mitlangu ya inthanete.

Ni nga ka ndzi nga pfuneti hikuva ni vanhu a hi leswi va nga hi xiswona hi xiviri loko no yi veka tano hikuva ni ka inthanete munhu wa swi kota leswaku a nga ku kumbexana u na malembe yo ringana Thirteen ku ri ku ri u na malembe ya Sixty kumbe u na malembe ya Thirty se ku na ku hembelana ko tala ni nga ka ndzi nga pfumeli leswaku a hlangana na mani kumbe mani loyi a hlanganaka na a n'wi tivelaka ka inthanete.

Swo sungula ku ya hi mina ni nga ka ni nga pfumeli leswaku n'wana a va ka swivandla leswi kambe loko se kumbexana a ti kuma a ri ka swona kumbexana a karhi a tirhisa foyini kumbexani ya munghana ndzi nga tiyisisa leswaku ko tala ndzi tshama mina ni ri na leswi va swi vitanaka hi ti-password na ti-pin ta swivandla leswi leswaku nkarhi na nkarhi ni nghena ni kambela leswaku u vulavula na mani njhani leswaku ni kona ku twisisa leswi a swi endlaka ka inthanete ni pfala na leswi ndzi vonaka leswaku a swi ringanelangi malembe ya yena.

Ku ya hi va swa rihanyo a swi kahle leswaku n'wana kumbexana wa le hansi ka malembe ya eighteen a tshama ko tala ku va na lexi a nga xi hlalela for nkarhi wo leha a hi nge xikombiso loko n'wana a tshama a karhi a a tlanga a tlanga mitlangu leyi ya le ka inthanete sweswo swi endla leswaku a va munhu loyi a lolohaku a hetelela a nga ri a nga vi na mhaka na rihanyo nakona a va munhu wo ka a nga riki na mhaka na nchumu kambe ku tlanga ntsena mitlangu leyi ya le ka inthanete ku nga ri tidyondzo ta yena ku nga ri na kona na vanhu van'wana leswi endlaka ku ri a va na problem yo tlhela a dyondza vanhu van'wana a tlhela a aka vuxaka.

Mintolovelo leyi ko tala ka mhaka yo tala a ya ha ri kona hikuva ni vakhegula lavaya a va kota ku ku garingeta a va kota no no vula timhaka leti ta khale ka khaleni a va ha ri kona ku tala ka vona se va lovile nakona sweswi ku na vo mavonakule ku na tifoyini se u kuma leswaku a ka ha vi na nkarhi wo wo bula kumbe wo garingeta kambe ku va na nkarhi wo langutela vo mavonakule wo languta tifoyini ka minkarhi yo tala nakona vatswari va tirha va suka lomu emitirhweni va karhele kusuka ku nga ri na munhu loyi a nga ta nyika vana nkarhi wolowo.

Vana masiku lama u kuma leswaku va suka va va nga ha va nga ha tsakeli timhaka to huwa kumbe to yimbelela vatsakela ntsena timhaka leti va ti dyondzaka ekaya u kuma leswaku hina vatswari hi tshama hi ri etiqinghweni na vana na vona va ti lava va ri etiqinghweni va langutile vo mavonakule na yini va nga a va ha ri na nkarhi wo va vana sweswo swi endla leswaku va hatla va kula nakona va va nga tshami va ri ka xiyimo xo tsaka hikuva na a va ha tlangi a va ha yimbeleli nakona swa tika ku va dyondzisa xilo xo karhi hikuva vanhu va dyondza swilo swo tala ka inthanete na le ka mavonakule.

Ku na ntlangu lowu vitaniwaka hi hi tinketo lowu tlangiwaka hi hi maribye a wu kuma leswaku na hina loko hi ri na malembe ya ya ya tsevu a hi swi kota ku tlanga tinketo na vatswari kumbexana loko va ri na nkarhi minkarhi yin'wani a va tlhela na vona va tshinela va ta va ta tlanga va ta tlanga tinketo.